Yebo, zikhona izikhathi lapho ekwakusebenza khona ololiwe. Ololiwe, babengafani nanamhlanje ololiwe babethatha isikhathi eside kakhulu ukuthi impahla ifike lapho eyakhona. Esikhathini samanje, sekusetshenziswa izimoto nama-truck ayashesha, kunololiwe. Okuhle ngololiwe, izingozi zazincane futhi abantu ababelimala bashone kololiwe babe bancane. Esikhathini samanje izimoto nama-truck abeka abantu engozini ngoba baningi abantu ababa sezingozini balimale, abanye bagcina beshonile. Yebo, impahla iyashesha ifike kuhle loko, kodwa ubungozi buningi kakhulu ngenxa ezinye zezingozi zenziwa ubudedengu babantu.

Uma abantu abadala besebenzisa izinto zokuthutha, umshayeli okuwuyena owuyena oshayelayo, kubalulekile ukuthi acabangele abantu abadala acabangele khona ekutheni ngesikhathi eshayela bangazitholi bethukile futhi benovalo. Umshayeli okumele agade esivinini asisebenzisayo. Kumele agade nemikhuba ayenzayo emgaqweni ukuthi ingathusi abantu abadala ngoba uma bethukile bakusemandleni amaningi kunamathuba amaningi ukuthi babe ne-anxiety noma nokukhwantalala. Kumele ngaso sonke isikhathi ekutheni sibavikele bakhululeke bathole ukuphumula, hhayi ukuthi bazithole bethukile lapho behamba ngezinto zokushayela.

Simile lana thina silinde izinto zokuthutha wena uyaqhamuka nje, asikwazi ukuthi uqhamukaphi. Ubona kungcono ukuthi uzongena ngaphambi kwethu uhluleka ukulinda thina sibe silindile, usibukela phansi. Ubona ukuthi thina njengoba silindile sifanelwe ukulinda wena awufanelwe ukulinda. Ufanelwe ukuthi uqhamuke usungena phakathi. Musani ukubukela abanye abantu phansi ngoba abanye bayoninika inkinga. Ngicela uhambe uphindele emuva uyojoyina ulayini la ekumele ujoyine khona.

Izinto zokuthutha umphakathi ziyafika ezindaweni, kodwa izinto ezenza kube lula kubantu asebebadala ukuthi bazisebenzise azikho. Futhi ngaso sonke isikhathi abantu asebekhulile uma kufanele bahambe bathole izinto zokuthutha, babhekana nobunzima nazo izinto zokuthutha azisondeli kubantu. Ngakho, ukuze kuthuthukiswe, lokhu kumele kwandiswe izinto zokuthutha zanele ukuthi sifeze umsebenzi.

Uma umthwalo ulahlekile noma umthwalo ulimele ebhanoyini, okokuqala kumele wazise abasebenzi balo ibhanoyi. Yilapho abazobe sebebheka bebhekisisa ukuthi ibhanoyi lakho liduke kanjani, iyenye yezinto engakusiza. Uma ungakwenzanga lokho ungadlulela phezulu kubantu ababaphethe, i-management, ubabonise izinto okumele bakwazi ukuzithuthukisa kuzona nezinto zokuthi bakwazi ukuthola isixazululo senkinga ekhona.

Ukuze uthole usizo njengomuntu osekhulile, kumele ushaye ucingo, ushayele umshayeli umcele ukuba azokulanda noma ukwazi ukushayela ucingo, ushayele umnikazi wayo itekisi azokulanda. Loko ezinye zezinto ongazenza ukuze wenze impilo yakho ibe lula, okunye ukuphuma uhambe uye la ekume emgaqweni nala ekuma khona amakhumbi esitobhini. Ikhona lapho ongama khona, ulinde ukuba uthole , izinsiza nezinto zokuthutha.

Izithuthi zomphakathi ezisebenzisa umgaqo kumele ngaso sonke isikhathi zilandele imithetho yomgaqo. Amaloli azobe ethutha esebenzisa umgaqo nawo kumele alalele imithetho yomgaqo. Lama loli kumele acabangele izimoto ezincane ekutheni iy'moto zingazitholi sezivimbekile ngenxa yeloli. Kubo konke konke abakwenzayo kumele benze impilo yomgibeli ibe lula. Basondele emakhasimendeni abo baqiniseke ukuthi amakhasimende abo agculisekile aneselekile futhi ajabule.